Papadi ya bolo maobane, e nsenyeleditse bosiu. Ka hobaneng ke nna oo ke re ke a tla ke tlo sheba ke tlo sheba papadi e le ya rona e le re e ratang e le ya baratani. Ha ke re ntate .

Keo qoqele wena mokgotsi wa ka. Maobane, 0apadi ya bolo e tlile ebile ya beha nsenyetsa le bosiu. Ke re ko sheba papadi ena ya rona e le ke e ratang e le ya baratani. Ha ke fihla ntate ke yo o shebile bolo. Ka bathe bathe ke re ntate ke a kopa ke kopa ho sheba papadi, a re ha ke mo bone hore o sa shebile bolo na. Jo! E nsenyeleditse bo monate e kore e nkentse ka ilo robala ke sa ikemisetsa. The way ke neng ke sa thaba ka teng maobane.

Haholo mona ho ya ka hore o DJ e tsebahalang kapo jwang. Ha o le DJ e sa tsebahaleng, o ka se o fumane monyetla. Haholo ho batleha di-DJ tse tsa ma celebrity, ke tsona tse ba bonang okare di betere ho feta di-DJ tse tse e so beng ma celebrity. Ba tla ba fa monyetla mohlang ba tsebahalang le bona ebang ma celebrity. Ha e se ma celebrity ae ba ka se ba fe le monyetla le ha o ka ba o le mong.

Dumela batswadi, ke le bitsitse hobane bana ba rona ha ba sa ikwetlisa ka mafolofolo. Ho bonahala hore ha ba bone bohlokwa ba sekolo. Mme matitjhere le bona ha ba sa ha ba sa ba tshwara ka hloko. Re ka etsa jwang? Re ka ba etsetsa kemiso ya ho ithuta lapeng, re ba hlokomele ha ba etsa mesebetsi ya sekolo, re buisane le matitjhere hore re ba thuse moo ba hlephileng teng, re ba kgothatse, re ba thuse ho bona bokamoso ba bona. Re hloka ho sebetsa mmoho re le batswadi, re le matitjhere le bana. Katleho ya bona e qala lapeng.

Se ke se bonang hore bana ba se ke ba ikwetlisa, ke hore ke ntho e leng hore ha ba tlwaela ho etsa. And e bohlokwa haholo maphelong a bona. Ke ntho e leng hore tshwanetse ba itlwaetse yona ka nako tsohle. Hore ho bohlokwa jwang hore motho a tsamaye a lo ikwetlisa. Ho bohlokwa jwang hore ho be le papadi e leng hore wa e . E ka ba bolo, e ka ba netball, e ka ba bolo ya matsoho, e kaba dilo tse tse ngata ho tle motho le yena mmele wa hae o kgutle. E be mmele o right o leng bophelong.

Diphetoho tse tshwanetseng di beng teng, ke hore makeisheneng haholo ho na le mafelo a bulehileng a e leng hore ba ka etsa lefelo la hore batho ba kgone ho ikwetlisa. Ho na le mafelo a mangata bulehileng. Ba ka etsa hore lefelong le leng e be mo ho kgwele ya matsoho. Neng neng mo lefelong le leng hape ke mo ho bolo. Neng neng ho na le moo ho hape wa rugby jwalo le jwalo. Ka hobaneng mo lekeisheneng re na le mafelo a maholo mo e leng hore ho ka etsuwa mafelo a hore batho ba kgone ho ikwetlisa.

Mme, ne ke kopa hore o kgutlise di-game tsa ka. Le hona di-game tseo o ka di kgutlisa ka hore ha ke tswa sekolong, o mpone ha ke etsa mosebetsi wa ka wa hae o ko fumaneng sekolong. E be hake qeta, e be o nneha di-game tsa ka. Ha ke sa etsa mosebetsi o ba mphileng ona kwa sekolong, di-game ha o nneye. Ke bona e le ntho e nepileng e re ka dumellanang ka yona, nna le wena.

Hore ba seka ithola se ba itimaditse, motho so tshwanetse hore a kitima disetswe sepetlele. Jwale ho bohlokwa haholo hore o mamele mokwetlisi wa hao ka nako tsohle. Hore o seka e fumana se o lemetse kapo mmele o le bohloko. Jwalo, tshwanetse o dule o mametse mokwetlisi wa hao ka nako tsohle.

Ho ka se ntshware hantle hoo, feela se nka se etsang ke hore motho le motho ha etse mosebetsi wa hae ka ofela a tshwanetseng a o etse. Pele a ka kgona ho bapala di-game tseo tsa hae. Ke yona ntho e ka etsang hore ba batswadi ba kgone ho ho sebedisana le bana. Hore ngwana ha a tswa sekolong, a etse mosebetsi wa hae a o thotseng sekolong pele a dlala di-game tsa hae. O tla dlala di-game tsa hae se a qetile mosebetsi wa hae ka ofela ho ona.

Re ne re bapala di-game tse leng dishopong. Ne re ha o na le fifty cent, o tle o e kenye ka hara motjhini oo. Motjhini oo ha o qeta ho kenya fifty cents eo o tla tla o bontsha hore o bapala jwang. O bo kenya fifty cent. E be se o bapala game ya hao nakonyana e kabang ten minutes to fifteen minutes ha se e fedile hape o kenya e nngwe fifty cents hore o kgone ho bapala.